Eya e ka apariwa, thata-thata e ka apariwa ka matsatsi a o tshwana le bo heritage day.

Ke moaparo wa Matebele, Ndebele gobane o na le memmala e mentsi-ntsi.

Aowa, nnyaa ga se tsona diaparo tse tsa seZulu tse tsa go ntsha matsele ga se, ga se ga di ire bana ba segompieno gore ba apare ka mokgwa o ba aparang ka teng, hobane bana ba kajeko ba segompieno ba dira dilo tsa metlholo, dilo tsa go tshosa, dilo tsa batho ba bagolo go ba ka hobane ka mokgwa ba aparang ka teng empa ba maZulu le maXhosa ba ne ba apara jalo empa fela ba na le maitseo le maitshwaro.

Fashion le diaparo di ka bontsha motho gore ke wa setso se sengwe hobane ga re apare ka go tshwana ebile ga re itshware ka go tshwana. Fashion e nngwe diaparo tse dingwe ke tse kgolo di thiba mmele otlhe, tse dingwe ga di thibe mmele ope o mo otlhe ke gona di bontsha, di kgona go dira gore batho ba kgone go bona gore ba tswa ba le kae, magaeng a go se tshwane le ditso tsa go se tshwane.

Mosadi o tshwanetse go apara moaparo o o siameng, moaparo o o thibang matsele, moaparo o o thibang dirope kgotsa dibono hobane o tshwanetse gore a tlhomphe monna wa gage. Mosadi o tshwanetse go apara gore a seke a be a bona ke monna yo mongwe le yo mongwe kgotsa a duma ke monna yo mongwe le yo mongwe. Seo se bontsha gore mosadi yo o a itlhompha empa a ka no tlhobola fela monna wa gae ke ena a tshwanetseng go bona mmele wa gagwe e seng a bone ditho tsa gae tsa mmele di bone ke monna yo kwa ntle, ke go bontsha gore mosadi yo o a itlhompha.

Gantsi diaparo tsa setso tsa Setswana di iriwa ka letlalo la diphologolo.

Go ya ka setso gore mosadi a bone gore ke mosadi wa lelapa re mmona ka moaparo, moaparo o tlhomphegilego le moaparo o o leng o kgatlhisang hobane mosadi ga se mosetsana o tshwanetse go apara ka tlhompho le go apara sentle.

Aowa diaparo tsa segompieno, diaparo tsa fashion ga di tshwane le tsa setso, segompieno le fashion ga e tshwane le tsa setso hobane diaparo tsa segompieno dino phela di ntse di fetoga nako e nngwe le e nngwe re bona selo se se šwa, borukhu bo ka ba bo bokhutswane ba ba le meseboba-soba nako e tlang ba fetoga gape ya ba engwe gape ntle le setso sona ke ntho e leng gore e tlwaelegilego, ge re bona sekipa se re se tlwaelegile gore sebopega se le byang, empa fashion yona e fetola diaparo matsatsi ka matsatsi kgotsa nako le nako.

Ditso tse di farologaneng di kgona gore motho a be le ikgethelo ya gore ena o rata go ka apara diaparo tse jwang hobane ditso tse di sa tshwaneng di ka se apare ka go tshwana, o mongwe o rata go apara moaparo wa Sepedi omong a ka rata go apara moaparo wa seZulu.

Ee go botlhokwa gore diaparo di sa tshwane hobane go na le batho ba bangwe ke banna empa ba phela jaaka basadi empa ke bophelo ka mokgo bo o leng ka gona mme re amogela botlhe ka leleme la tlhapi ba re ke, ke, e re ke e bitse ka tsela e siameng ba re ke di-transgender le di-homosexual, so motho o na le tokelo ya go apara ka mokgwa a ka go aparang ka teng hobane ga ra bopega ka go tshwana, ga re rate dilo ke a go tshwana, so go botlhokwa gore diaparo di tshwanele motho yo mongwe yo mongwe go ya ka pelo ya gae le thato ya gage.

Ikonomi e amogela moaparo yo mongwe yo mongwe o basadi a batlang go apara ka ona hobane mo ikonoming re tsholofelo ebile re tshepa gore motho o na le ditshwanelo tsa gagwe, ga apara ka mokgo a aparang ga gona motho o tshwantse goreng a mo ganetse hobane ke tokelo tsa gage.